Idatha kufanele libize kancani hlamunye kusukela ku-five rand ukuya ku-twenty rand, nalithengwa bantwana besikolo. Lokhu kubalulekile ngombana abanengi babo bavela emndenini engekho nemnotho omnengi, kodwana bayayidinga idatha bona bafunde benze imisebenzi yesikolo kanye nokuhlola ama-apps wokufunda. Idatha ebizako ingabavimbela ukufinyelela ilwazi eliqakathekileko. Kufanele kube nemphakheji ezikhethekileko zabafundi ezibiza kancani begodu zivumele ukufinyelela kuma-website afundisayo kwaphela. Lokhu kuzobasiza bafunde ngendlela eqhubekako ngaphandle kokuba nomthwalo wemali omkhulu.

Ngihlala ngingena eenkhundleni zokuthintana, kodwana ngizama bona kungadluli amahlandla amanengi ngelanga. Ngingangena ngemva kwama-iri amabili khulukhulu nangisesikolweni noma ngisebenza. Kodwana ngesinye isikhathi ngiyazibamba ngingangeni kwaphela, ukuze ngenze umsebenzi wami. Kuhle ukuthi sisebenzise iinkhundla zokuthintana ngendlela elinganisiweleko, ngoba zingasithathela isikhathi esinengi siphazamiseke nokufunda kwethu.

Iye, kuqakathekile ukufunda iindaba zabosaziwako kodwana akusilo iqiniso ukuthi zihlale zimnandi nawuzizwa eenkundleni zokuthintana kwaphela. Emaphephandabeni iindaba zivamise ukuhlolwa kuhle ngaphambi koku-printer okutjho ukuthi zithembekile kodwana eenkundleni zokuthintana iindaba zifakwa njengobana zinjalo ngaphandle kokuhlolwa. Kube neemanga noma kube nokweqiswa ngalokho kuhle ukuthi umuntu azithathele isikhathi ahlukanise phakathi kweqiniso namala. Begodu asebenzise bobabili umaphephandaba nama-app ukwenzela ukuthi afumane imininingwana egcwele eqinileko nethembekileko.

Iye, kuliqiniso ukuthi iindaba zabosaziwako zizwakala zimnandi. Zimnandi nawuzizwa eenkundleni zokuthintana kodwana emaphephandabeni ziqinisekisiwe. Iindaba zivame ukuhlolwa kuhle ngaphambi kokuphrinthwa okutjho ukuthi zithembekile begodu zilandeliswa indlela yokutlolwa evumekelileko. Eenkundleni zokuthintana umuntu nanyana ngubani angatjhumayela indaba engasilo iqiniso okutjho ukuthi kungaba nekohlakalo, ihlazo noma iindaba ezingakahlolwa. Ngakho-ke ukuthi umuntu afunde iindaba zombili eziphrinthiweko kodwana aqinisekise ukuthi imininingwana ayifumanako ithembekile, kusebenzisa umnqondo wakho wokuhlakanipha kuyasiza ukungena eendabeni eziqinileko begodu kungasiza ungadideki ziindaba ezisimanga.

Ungatshwenyeki, kuneendlela zokuvimba umuntu ongathembeki ongakudosela ebusuku ngeenomboro ezifihlekileko. Into yokuthoma, ungavula isilawuli ku-phone yakho ye-smartphone, ungene ku-settings ufinyelele i-call settings, bese ukhetha block unknown numbers, noma block private numbers. Lokho kuzokwenza umuntu ongafuni ukubonisa inomboro yakhe angasakwazi ukudosela. Enye indlela ungathintana nomphakeli we-sim card yakho, njengabo i-Vodacom, MTN, Cell C noma yi-Telkom ubabawe ukuthi bakusize ukuvimba iinomboro ezifihlakileko. Khumbula njalo ungaphenduli imitato esuka kwabantu ongabaziko, kungenzeka kube kukhohlisa noma umtjhoga kuncono ukuhlala uphephile.

Ukuthintana kwabantu ngomaliledinini qobe lilanga kulitjhugululo khulu indlela abantu abaphila ngayo. Namhlanjesi abantu sebakwazi ukuthumela imilayezo, ukwenza amavidiyo calls nokuhlala bafowunelana nabangani neekhulu zabo, kungakhathaliseki ukuthi bakude kangangani. Ama-cellphone nama smartphone asetjenziselwa izinto ezinengi, njengokuhlola ama-email, ukufunda iindaba nokwenza amabhizinisi. Lokhu kutjengisa ukuthi umaliledinini uletha ubulula eempilweni zabantu, kodwana kubalulekile ukuthi sisebenzise ngobuhlakani sivikele imininingwana yethu begodu singatjheji isikhathi eside khulu kiwo.

Umuntu umbona ukuthi awa man, uthoma thomi ukuba nomaliledinini, uvamise ukuba mnengi, nesikhathi akwazi ukuthintana nabanye nanyana ngaphandle kwelize. Uhlala afumana iindaba zamuva, uyakwazi ukufaka ama-apps njengama social media, i-email nezinye izinto epilweni. Umuntu ongenayo uvamise ukubonakala angakwazi ukufinyelela kwezokuthumela imilayezo ngokutjhetjha. Akwazi ukufaka ama-airtime noma idatha begodu akakwazi ukusebenzisa iindlela zesimanje zokufunda, ukwenza ibhizinisi noma ukuzilibazisa. Kodwana abasolwa abanye abantu abanayo ngebanga lezehlakalo zomnotho hayi ngokuthi abayifuni.

Umbono wami ngalesi isimo kukuthi ukufika kwe-internet kwenze izinto zabalula kodwana kwaphatha nemiraro. Iindaba zedijithali zilula ukufinyelela kizo, uyazifumana msinya njengombana zihlala zivuselelwa. Kodwana inengi lethu selingasafundi amaphepha ngokujayelekileko. Lokhu kwenza amaphephandaba aseendabeni abe sengozini yokuphela, ngaphezu kwalokho iindaba ezisabelweni eenkundleni zokuthintana azihlolisiswa njalo, ezinye zingaba mamanga okuhlalisa ukwethenjwa kwabantu. Ngakho-ke kubalulekile bona sihlale sihlola imithombo yeendaba esiyifundayo.

Idatha liqakathekile ebantwini ngombana liyindlela esebenziswa ngabantu bona bangene ku-inthanethi. Ngedatha abantu bayakwazi ukuthumela imilayezo, ukwenza ama-video calls, ukufunda, ukusebenza nokufumana iindaba. Ebafundini idatha libaluleke khulu ekufinyeleleni ekwezifundweni zesikolo. Ebesomabhizinisi asetjenziswa ukuthengisa izinto online, abanye bayisebenzisa ukulibazisa, njengokubukela amafilimu noma ukudlala imidlalo. Kodwana ikinga ekulu ebantwini abanengi mithelela yentengo yedatha, ibiza khulu lokho kwenza kubenzima kwabanye bayifumane njalo.

Iye, amafilimi weSewula Afrika athandwa khulu lapha ekhaya begodu sele athomile ukuthandwa nangaphetjheya isibonelo esihle yi-movie ethi, i-Tsotsi eyathola i-oscar award ngo-two thousand and six. I-movie le yathinta abantu abanengi emazweni amanengi ngoba yakhuluma ngezinto ezikhona ipilo enzima emphakathini ukuguquka komuntu kanye nethemba. Abantu bangaphandle bayayithokozela indlela amafilimi weSewula Afrika abika ngayo iindaba ahlanganise amasiko, ilimi kanye nesitayela esihlukileko. Kweminye iminyaka ama-platforms afana ne-Netflix nawo athoma ukufaka amafilimi weSewula Afrika afana ne-Blood and Water, Silverton Siege okwenza kube lula ukuthi abukelwe emhlabeni woke.

Umlingisi oyikutani efilimini ubonakala ngokuthi uyakwazi ukungenisa ababukeli endabeni ngendlela enomthelela. Ulingisa indima yakhe ngendlela etjengisa imizwa eqinileko, ezwakalako nebonakalayo okwenza ababukeli bazizwe bangena esikhundleni sakhe. Umlingisi onjalo uyakwazi ukuguqula indlela akhuluma ngayo, indlela akhamba ngayo kanye namazwi wakhe ukuze afinyelele ubuntu bala leyo indima abayidlalayo. Uphinde abonakale ngokuzimisela ngokudlala indima yakhe ayiqonde kuhle. Azi akwazi ukuyiveza ngendlela ethembekileko engafani nokulungisa nje ngaphandle komqondo. Umlingisi oyikutani wenza ifilimi ibe sepilweni agcine ababukeli babambekile kusukela ekuthomeni kuze kube sekupheleleni.

Abanye abalingisi bagcina bahlotjaniswa nendima abayidlalileko efilimini. Ngoba bayayilingisa ngendlela eqinileko ebamba ababukeli ukuze kubenzima ukubabona ngenye indlela ngaphandle kwendima leyo. Lokhu kuvame ukwenzeka nangabe umlingisi adlala indima ephawulekako noma esabekako abantu bamkhumbula ngalokho ngoba ube nomthelela kibo. Ngaphezu kwalokho amafilimi ngiwathandwa khulu noma yaduma khulu emhlabeni woke indima ayidlalileko iba phakathi kombono wabantu ngaye. Abantu bavame ukumbona njalo ngaleyo indima baze baphinde bamthande noma bangamthandi ngebanga lendlela abamkhumbula ngayo emuvini lelo.

Umbono wami ngerhubhululo lolu ngokuthi kunenyaniso ethileko eliqiniso kulokhu. Amafilimi anamandla amakhulu okuswayoko imicabango khulukhulu kwabantu abasebatjha amafilimi atjengisa ubungozi ukusetjenziswa kweendakamizwa noma kuziphatha okumbi ngendlela ethokozisayo abanye ababukeli bangacabanga ukuthi lokho kuyamukeleka noma kuyinto ejayelekileko epilweni. Lokhu kungagcina ekutheni bazame ukwenza okufanayo epilweni yamarerhe. Kodwana akufanele sibukele amafilimi wodwa kuqakathekile ukuthi abantwana bafundiswe ukuhlukanisa phakathi kokuhlukanisa ipilo yamarerhe.

Iye, ngicabanga ukuthi ukubukela amafilimi ku-internet kungadima abantu abanengi ithuba khulukhulu laba abangakwazi ukubhadela i-internet eqinile noma ama-platform wokubukela. Inengi lama-platform afana ne-Netflix, Showmax noma ama-Amazon Prime. Afuna imali yokubhalisa njalo nenyawo elihle le-internet okuyinto abantu abanengi abangakabi nayo. Lokhu kudala umehluko phakathi kwabantu, abanye bayakwazi ukufinyelela amafilimi, kuthi abanye bahlale bangasazi lutho ngakho. Lokhu akukhuthazi ukufinyelela okufanako kwemininingwana noma ezokuthokozisa. Ngibona sengathi kufanele kube nezinye iindlela zokwenza amafilimi abafinyelelako kiwo woke abantu njengokuthi kube namawolo nezinye iindingo zabantu noma amafilimi atholakala kuma-station womphakathi ngaphandle ku-internet.

Idatha ingaba yindleko ephasi noma ephezulu, khulukhulu endleleni oyisebenzisa ngayo. Nangabe umuntu adinga usebenzisa idatha kancani, njengothumela imilayezo, ukuqalana ama-email, noma ukusebenzisa izihlelo ezincani, idatha ingabiza kancani, kodwana nawusebenzisa idatha khulu, njengokubukela amavidiyo, wase-inthanethi, ukudlala imidlalo eku-inthanethi, noma ukulandela amafeyila amakhulu. Idatha ingakhuphuka khulu futhi ibize imali enengi, Ngakho-ke, kuqakathekile ukuhlela ukusetjenziswa kwedatha ukwazi ukuthi ngiziphi izinto ezidinga idatha enengi, bese uzame ukonga lapho kungenzeka, njengokusebenzisa i-Wi-Fi, nangabe ikhona. Lokhu, kusiza ukuthi idatha ingamotjhi imali enengi.

Idatha liqakatheke khulu ebantwini, ngoba lisiza ukufunda nasekwenzeni imisebenzi yemihla yoke. Ngokusebenzisa idatha abantu bangathumela imilayezo, badosane nabangani, nomndeni, bafunde izinto ezitjha ku-inthanethi, bese bakwenze imisebenzi yabo yasemabhizinisini noma yesikolo. Ngaphezu kwalokho idatha ivumela abantu ukuthi bathole ulwazi olutjha, babukele iindaba, baphathe iimali zabo-Online, begodu basebenzise iinhlelo zokusebenza ezihlukahlukeneko, ezisiza ukuphila kwabo kubelula.

Ukubukela amavidiyo kuqeda idatha khulukhulu, kunokuthumelana imilayezo. Lokhu kungebanga lokuthi amavidiyo afuna ulwazi olunengi khulu ukuze adlale, khulukhulu nakasezingeni eliphezulu, noma elirhabako. Ngakolunye uhlangothi ukuthumela imilayezo khulukhulu engumbalo kuphela, kudla idatha encani, ngoba ulwazi oludlulayo lincani. Ngakho-ke umuntu nakafuna ukonga idatha kungcono akhumbulu ukuthi ukubukela amavidiyo njalo ku-inthanethi, kuzombhadalisa imali enengi, kanti ukuthumela imilayezo akudingi idatha enengi, ngaleyo ndlela ungasiza ukugcina idatha isikhathi eside.

Umuntu angabulunga idatha lakhe ngendlela ukuze ingapheli msinyana, kokuthoma ungasebenzisa i-Wi-Fi, lapho ikhona khulukhulu ekhaya, emsebenzini, noma kwezinye iindawo zomphakathi, ukuze anciphise ukusetjenziswa kwedatha. Okwesibili ungakwazi ukuvala iinhlelo ezisebenzisa idatha ngemuva, njengokuthi iinhlelo ezidlala zisesikhathini noma kuzenzakalelayo, ukunciphisa ukubukela amavidiyo Online, noma ukulanda amafayili la amakhulu nakho kusiza ukugcina idatha.

Umuntu nakaphelele lidatha akakwazi ukukhuluma nabanye abantu, ngendlela evamileko Online. Lokhu kutjho ukuthi ngekhe akwazi ukuthumela imilayezo, ukuqala i-email, ukusebenzisa iinhlelo ezidinga i-inthanethi, noma ukubukela ama-video Online. Ngaphezu kwalokho ukujarha ukusebenzisa kwe-device, noma ukulandela iindaba kuzokuphazamiseka, ngoba idatha akusiyo nje kwaphela, into yokuzijabulisa kodwana kuqakathekile ekufundeni nasekusebenzeni.

Abantu balithenga idatha ngeendlela ezihlukahlukeneko, okulula khulu ukuthenga amaphakheji yedatha eentolo, noma Online. Ukusebenzisa i-app yomphakeli weselula. Bangakhetha eemphakhejini ahlukeneko njengalawo wokusebenzisa idatha, emalangeni ambalwa, isondo noma inyanga yoke. Abanye bathenga idatha ngokuthi bayifake ku-Travel Wallet, noma basebenzise amakhathi wamaselula aqondene nokuthintana ku-inthanethi. Kuqakathekile ukuthi umuntu akhethe iphakheji elifaneleko, nokusetjenziswa kwakhe ukuze angamotjhi imali engaphezulu, noma agijimise idatha masinyana.

Lapha eNingizimu Afrika iindleko zedatha zihluka ngokuya ngomphakeli, uhlobo lephakhetjhi, kanye nesikhathi sokusetjenziswa. Isilinganiso esivamile sokuthenga idatha sithi, i-one-Gigi ingabiza phakathi kuka-thirty-five rand, no-hundred and two-rand. Kuya ngokuthi uhlela ukuthenga i-prepaid noma i-contract plan. Amakhamphani afana ne-Vodacom, MTN, ne-Capitec connect zinikeza amaphakhetjhi ahlukahlukeneko. ukuhlanganisa nokweenqumo azilungiselelwe iindingo ezithileko.